Metshameko e tshamekiwa go fenya mme sengwe le sengwe se se na leng mafenya le mafenywa se ka tsewa e le metshameko. Mme motshameko mongwe le mongwe e ka nna selo sa go itlosa bodutu.

Go taboga le go tsamaya ka baesekele, ka gonne e phepafatsa mogopolo wa me, e imolola tlhobaelo ya me ebile e nthusa gore ke nne ke itekanetse.

Ke dintlha dife tse di tlhotlheletsang tse o ka di dirisang go tsholetsa moya wa setlhopha, gore e o ka buisa jang maano a baganetsi le gore o ka dirisa jang maano ka katlego go fenya.

Ke ithutile gore o bona nako ya metsotso e e le fifteen ga o sa itshware sentle ka go foul-a moganetsi o le banne.

Batho ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gonne tshedimosetso ya bosigo e tlhwatlhwa tlase go na le tshedimosetso ya motshegare, ka gonne e tsewa e le ya di ura tsa tiro. Motho a ka tshameka metshameko ya mo inthaneteng e e duelang gore a kgone go duelela diphuthelwana tsa tshedimosetso tsa nako ya motshegare.

Ka go batlisisa gore ditso tse di farologaneng di batla eng mo metshamekong le go akaretsa karolo ya sengwe le sengwe mo motshamekong e e rileng. Le gape ka go buelela go akaretsa ka maatla.

E dira gore ba nne ba itekanetse mo mmeleng ebile ba le maatla, e thusa go nna le le go itshoka ga ba utlwa botlhoko. Mme ka jalo e dira gore ba nne le maatla a tlhaloganyo.

Ke akanya gore ba ka tshameka metshameko yotlhe fa fela metshameko e fetotswe go tsamaisana le ditlhoko tsa bone tse di rileng.

Chess-e, ka gonne e thusa go tlhotlheletsa boboko ka go akanya ka kelotlhoko, le go dira metsamayo e e logetsweng maano e e ka nnang ya senya moganetsi.

Ke rata go bona metshameko e rotloetsang go akanya ka kelotlhoko jaaka chess-e, le gape metshameko ya mmele e seng dikolo tse di tlwaelegileng jaaka tennis-e le golf-o. Ke akanya gore lebaka la mananeo a mannye a metshameko ke go tlhoka didiriswa le bakatisi ba ba tshwanelegang.

Go tlamela ka sekao, ka jalo go thusa tsholofelo, go tlhola ditšhono tsa tlhabololo ya bokgoni ka maiteko a puso le phitlhelelo ya didiriswa.

Kgwele ya dinao. Re ntse re bona go tlhatlhoga ga dipharologanyo mo lebaleng mabapi le lotso le lotso segolobogolo mo league-keng ya maemo a a kwa godimo le gape kwa Aforika Borwa.

Rakabi, ga ke rate bogale jo bo bontshiwang lebaleng mme ga se motshameko o o kgatlhang mo go nna, o a tena.

Re tswa go ya go ja dijo tsa motshegare kgotsa tsa maitseboa. Di tsa ditiragalo kgotsa sengwe le tsona sengwe se se ka tswang se le mo ditlwaelong mo metsweding ya dikgang. Re rata kgwele ya dinao mme re e lebelela gantsi.